Mawukuthi ubhekane nenkinga yemuthwalo elahlekile kwisikhunga sey'ndiza uyakwazi ukuthi ufike ufike ukhiphe iphepha lomthwalo wakho, la khona elibhalwe khona ukuthi unomthwalo okufanele ngabe uwutholile so, ulahlekile. Uma ufika bafike bakubhekele laphaya ufike ufike uchaze, uchaze isimo obhekene naso sokuthi ulahlekelwe umthwalo, umthwalo nje osuka nawo le kude ngoba umuntu umuntu ohamba osuka ohamba ibanga elide ohamba ngendizamshini. Balulekile-ke ukuthi ufike-ke ufike uchaze bezokwazi ukuthi bakubhekele bese uyalobele uyalandelela uyalandelela ukuze uzogcina ukwazi ukwenzani? Ukuthola ukuthi kwenzakaleni ngomthwalo wakho ungaze ugcine uhlale nje kanti ulahle umthwalo, imthwalo yakho seyigcine seyifinyelela ezandleni ezingasizona mhlampe ezilungile ezingafisa ukwenza ubugebengu, imithwalo yakho noma ezingafisa ukuganga nje ngomthwalo wakho.